Batho ba hloka ho sheba ho sheba meriana hore ha se metlaetutswe, ka ho sheba di-code tsa meriana, di-color tsa meriana. Mme ba kgone ho bona le boleng ba moriana oo ba o rekang hore ha o mo tseleng e nepahetseng.

Batjha ba hona jwale ba na le ho ima ba le banyane hobane ha ba sa ba le dikarolo tse ngata tsa hore ba ka bapala ho tsona ha ba sa ya di-library, ha ba sa shebana le dibuka tsa bona, empa ba shebane le tseo tse di ba fetang.

Ntho e ke sa e thabeleng ke ho ema nako e telele ka hara dipetlele tsa toropo.

Ke tlo mo jwetsa ausi hore ke kopa hore o tlohelle ho rekisa meriana eo ya hao e sa lokang ya sefahleho. Hobane ha batho ba ka ba kula, o tlo kena mathateng. Ba ka kgona ho o bulela molato ho SAPS.

Batjha ba hloka ho ya di-clinic-ing tse haufi le bona, ba lo ithusa ka ho thibela pelei bakeng sa ho ya clinic hore ba nke dithibela pelei tse kang di-condom, tse kang dipidisi, tse kang di-injection. Ba ka ithusa haholo hore ba thibele pelei mme ba kgone ho tswela pele ka dithuto tsa bona.

Eya, ke nnete. Kea le tshehetsa lenaneo le jwalo hobane dijalo di molemo haholo maphelong a rona. Haholo ha o jetse meroho le ditholwana. Di thusa haholo hore batho ba kgone ho phela hantle ba thibele le malwetse a itseng. Jwale e tlabe e se ntse e le mohlala o motle ho bakudi ho bona hore ba tlamehile hore ba je dijalo tse jetsweng tse matlafatsang mmele hore ba kgone ho dula ba phetse hantle, ba fole ho malwetse a tlabe a ba tshwere.

Tjhe, ha ke bone jwalo hobaneng batho ba bontate ha se batho ba ba yang matsholong ba le bangata. Empa ha ho ne ho ka sebediswa technology ya hore e thuse letsholo lena, ho tsamaisa molaetsa ka mekgwa e fapafapaneng e mengata, e ka atleha haholo.

Batjha ha ba na mamello ya ho hlokomela batho ba baholo hobane ba shebile ditaba tsa bona tsa batjha. Ha ba na mamello eo, ke ho hloka mamello hore batjha e be ha ba batle ho hlokomela batho ba baholo, ba lebetse hore le bona ba tlo tsofala.

Ho ya ka nna ke sa ntse ke rata ho rera lelapa ka setso hobane ke sa ntse ke dumela setsong haholo.

Nkare ha se hloka ho thibela pelei empa ke ho hloka di-activity tse ngata, jwalo ka ho ya dipapading. Ho ya boithabisong, empa kelello ya bona ba e behile ho thobalano. Ke ka hoo ba bang le pelei e ngata.

Ke rata ho kgalema batjha ba sa batleng mesebetsi empa ba tshepetse tjhelete ya metsofe hore dinako kapa dilemo tsa bona di a tsamaya ba ntse ba shebile ho ja tjhelete ya metsofe. Mme ka nako eo Modimo a hopolang metsofe ka yona, ba tlabe ba siuwe ke nako. E leng hore ba tlo qala ho etsa dintho tse tswileng tseleng, jwalo ka ho ja dithethefatsi. Ka ho utswetsa batho ba bang. Mme ba ka be ba qala ho na jwale, ba sa ntse ba na le metsofe pele bona. Ho ipatlela seo leng sa bona.

Nka ba eletsa ka hore mehleng ya hona jwale re se re phela nakong e ntle, e leng hore dintho di se di fumaneha hohle diphaposing tsa technology. Ha ho sa tshwana le pele moo banna ba ne ba tlamehile ho ya mabollong, mme lebollo le la sepetlele le ba thusa haholo hobane ba fola ka pele, ebe ba tswela pele ka maphelo a bona.

Eya, ke nnete. Dikolo di etsa hantle hore baimana ba ba banyane ba ithutang ba tle sekolong ho fihlella ba qeta hobane ba salla morao ka dithuto tsa bona.

Matshwao e ke ya hlokomelang ha motho a na le bohloko ba kelello, ekaba a ho dula a robetse kapa a dula a tsohile, a bua dintho tse tswileng tseleng. O tla tshwarwa ke hlooho. Hape o tla dula o mong ha batle ho dula moo nang le lerata, o mong o etsa lerata yena ka boyena.

Dipetlele tsa mmuso di dula di tletse hobane tshebetso ya teng e tsamaya hanyane, ha ba thuse ka pele. Mme ho dula ho na le mathata a mangata dipetleleng tseo ka hore baoki ba teng ba sebetsa ha nyane. Ha ba sebetse ka potlako.

Nka eletsa boreatseba ka hore ba tlohelle ho kenya bana mathateng kapa kotsing. Mme bana nka ba eletsa ka hore ba sebedise di thibela pelei. Mme ba ithute ba tlohelle ho sheba dintho tsa batho ba baholo.

Ha se motho mang le mang ya tlamehileng ho bula sekolo sa ho isa bashemane thabeng hobane ba ha lefapha la rona la mmuso wa bophelo bo botle ba bone hore ba thusetse ka hore ba ho sebetsane mmoho le bao ba setso. Jwalo ka ha re la ra ra hlokahallwa ke ba bang ba leloko la bo rona ba neng ba ile hore ho boreatseba empa ba se na boiphihlelo bo felletseng.

Kgwedi ena ya Phupjane ke kgwedi e lokileng, e ntle haholo for batho ba bontate, hore ba etse lebollo lena la la bontate hore ba tsebe ho fola hantle, ba phele hantle hobane ke kgwedi e batang.

Nka kopa ho ba le diratswana tse mmalwa ho sepetlele. Ke be ke kope le motsamaisi wa sepetlele hore nka kgona ho thusa ka dimatlafatse. E leng ditholwana le meroho, hore ba balwetse ha ba tlo ja ba je meroho e nang le meriana, ba tsebe ho fola ka pele. Mme nka etsa le dipuisano tse ntle hore ba malwetse ba kgone ho utlwisisa hore ho ja meroho le ditholwana ho ka etsa hore o dule o phetse hantle, o fole ka pele ebile o seka tshwarwa ke malwetse a mang.

Nka thaba haholo hobaneng ke tlo meroho ya ka le ditholwana tsa ka serapeng sa ka e tloba yona e ke rekisetsa balwetse hore ba reke ditholwana ka ho nna, ba reke le meroho ka ho nna, mmoho le basebetsi ba sepetlele hobane ba tseba melemo ya teng.

Nkare ha di a loka hobaneng hanngwe feela ha o ka etsa phoso ya hore e be ha o a enwa, o so ntso o tseba hore o be o o mmeleng. Jwale ho nna nkare ha di a bolokeha hantle hobane batho ba bangata ha ba nwele tsa bona tse ka reng majwala, jwalojwalo. Ha ba lebetse ho nwa dipidisi tseo, ba ithola ba le mmeleng, empa ha ba ka sebedisa dithibela pelei tse ding tse ka reng di-injection ba tla be ba bolokehile haholo.